Mehleng ya sejwalejwale di-taxi di se di etela pele ho feta dibese, lebaka ke hore di taxi di na le tshebeletso ya ho lata motho malapeng mahabo bona dihekeng tsa habo bona. Di-taxi di sebetsa nako le nako, di dula di fumaneha, mme hee dibese hee tsona di tsamaya ka nako. Di-taxi di teng hana mona le mahaeng dia fumaneha le ha dibese di sa turi, empa batho se ba kgetha di-taxi. Dibese tsona ho na le dibaka mo di sa fihling ebile batho bongata ba e tshabela dikotsi tsa yona. Di-taxi tsona le ha di tura empa di dula di fumaneha nako yohle.

Dintwa tsena boholoholo di bakwa ke bakganni ba ditekisi be e leng hore ba lwanela bapalami, ditsela kapa dibaka tsa moo ba sebeletsang teng, ba bang ba ditekisi kapa mafapha ba leka ho laola dibaka tse ding hore ba bang ba sekebe ba sebeletsa moo. Sena se se bakwa le ke hore bakganni bana ba tlasa hatello ya mathata a ditjhelete e be se mathata ana a ba bakela kgatello ya maikutlo a kelello. Ba bang hee ba sebedisa pefo ho lokisa dintwa tse hlahileng kapo ho laola ditekesi tsa ba bang, ebile hee ba sebedisa dibetsa tse kotsi tse e seng molaong tse jwalo ka dithunya, le dithipa le tse ding, ho lwana dintwa tsena tsa bona e be se ba bolayana.

Ke tla qala ka ho reka koloi ke lokise dipampiri tsa yona hore e kgone ho lokela ho tsamaya tseleng e be molaong. Ha ke tloha moo hee ke etse licence, e leng tokomane e ho fang tokelo ya hore o ka kganna mebileng ebile o kgona ho kganna. Ho tloha moo ke be ke ya di ofising tsa Uber ke lo ngodisa ha ba ka nkamohela fela, ke tla be hee ke ya card tracker moo ke lo fumanang disebediswa tse tla dulang di netefatsa hore koloi ya ka e bolokehile. Ke be ke batla le insurance hore ha nka fumana kotsi kapo ba utswa koloi ke tsebe hore insurance e tla ntokisetsa e tlare ha ke qeta tsena tsohle hee tlabe se ke lokisetsa ho sebetsa.

Mona hee o tshwanela ho fihla hora kapo hora le metsotso e mashome a mararo pele nako ya hao ya sefofane e ka fihla. Lebaka ke hore o tlameha ho fana ka ditokomane tsa hao tsa tlhaho, o bo fana ka diphahlo tsa hao le merwalo ya hao hore ba shebe na ha o a tshwara dintho tse seng molaong. Haebane o tshwere meriana o tshwanela ho ba bontsha hore ba kgone ho dumella kapa ba hanane le yona. Nna sefofane ke ya se tshaba lebaka ke hore, ke se ke bone dikotsi tsa teng tse ngata haholo ebile ho tsona kaofela ha se hangata mo o tla fumanang batho ba kgonne ho phela, kapa ba kgonne ho tswelella kotsing eo. Ho dula ho hlahile mafu haebane ho bile le kotsi ya sefofane.

Ha e le hore ke ya mosebetsing kapo ke lebaka le potlakileng, ke letsetsa mookamedi wa ka kapa moetapele wa ka wa mosebetsing be se ntse ke mo hlalosetsa hore ke tshwarehile kae. A mpe a mphe metsotso e seng mekae kapa metsotso e mmalwanyana se ntse ke tla fihla. Ha e le hore ke na le kopano le teng ke a ba letsetsa ka mohala hore ke ba tsebise ho etsahala eng ke tshwarehile kae. Ha ho etsahala hore moetapele kapa mookamedi wa ka a amohele a mphile karabo, a se na bothata. Ke a lokoloha hee, jwale hee moo ke be se ke nka mohala wa ka ke mamela dipina kapa ke shebe ditaba ho marangrang. Ka tsela eo ke kgona ho kgutsisa methapo ya ka ke behe moya fatshe.

Bese e neng ke tsamaile ka yona e ne e le ya majabajaba. Ho na le ntlwana ka hare ditulo e le tse mantofontofo. E na le sebaka sa ho phomola ha o se o kgathaditswe ke ho dula, e na le Wi-Fi re kgona ho sheba le ho mamela dipina mehaleng ya rona ho na le television e re thusang ho tsamaisa nako. Ba ile ba re fa mahenyahenya ha ntse re le tseleng ebile ne ba kenyeditse le di hitara ka nnete leeto la ka e ne e le le monate. Le sebakeng seo ke neng ke le ho sona, re la ra tshwareha hantle ha monate haholo e ne e le mantofontofong, ha o wa hlahelwa ke mathata kapo ra hlahelwa ke kotsi.